Engikucabangayo okuzoyenziwa yi-AI ekuhambeni kwesikhathi. Kuzoba nama-robot, kuzoba namarobhothi asetshengisa izinto nasemafonini, ezinkundleni zokuxhumana kuzobakhona amarobhothi asitshengisa izinto, yonkinto izoba lula. Even nasemisebenzini, inani labantu abaningi lizolahlekelwa imisebenzi. Isibonelo othisha, twenty thirty, othisha bazolahlekelwa imisebenzi ngenxa ye-Artificial Intelligence, okubizwa nge-AI. Kuzoba namarobhothi afundisa izingane, atshengisa izingane ubuhlakani lapho kube i-AI eyenziwe umhlaba wonke izobe ithathe uhambo, ithathe isitephu ukuya phambili.

Ama-trend adumile manje anomphumela omuhle kakhulu ngoba kumadivayisi esiwasebenzisa manje sithola sekunemishini emisha wokwenza imali. Kunezindlela zokwenza imali kunama-Betway, o-Hollywood zonke o-online learnership. Laba abayenza abantu abahleli abangasebenzi bakwazi ukwenza imali ngendlela efanele kodwa bayiyenze kumadivayisi ahlakaniphile. Lokho kunomthelela omuhle ngoba ngisho nalaba abanawo abanganawo umatikuletsheni, ama-degree, izifundo eziphezulu bakwazi ukuthola imali, bakwazi ukuziphilisa njengalaba abanye abasebenzayo. Kodwa kube nomthelela omubi ngoba abantu abadala, abantu bakudala abakwazi ukusebenzisa wona lawo madivayisi bafuna imisebenzi yezandla le esiyiswela namuhla.

Lokho kungaba nomphumela omubi kakhulu ngoba nalokho abazobe sebaku-target-a noma beku-advertise-a, angeke kusaphumelele kanye nabaculi abazofuna ukuba khona esimweni noma ukucala ukhono lwabo angeke basakhona ukukwenza. Lokho kuzogcina kuba nomthelela omubi ngoba manje angeke basakwazi ukuveza izinto abazithengisayo noma ama-products ezinkundleni zokuxhumana ngoba abey'nkundla yokuxhumana basuke sebathwele icala abangalazi ngokuquketha abakhuthazakayo. Lokho kungaba nomphumela omkhulu kakhulu ngoba angeke kushayiwe phambili futhi nalokho abazobe bafuna ukukuveza, angeke kusaye phambili.